Mananeo a metshameko a ka thibela bosenyi ka go ruta bašwa botshelo bo bo siameng, go ba naya boeteledipele jo bo leng molemo le go ba tshwarelwa mafelo a pabalesego a metshameko. A tshwanetse go akaretsa batsadi le setšhaba go tokafatsa maemo a loago.

Go ikisa bodutu ka go ka fetola tiro ka go rulaganya ditiragalo, go bapala mo mafelong a phuthegelo le go ruta ba bangwe go ka dira madi a go gapa ditlhopha, go amogela dithuso kgotsa go dirisa le mafapha a setso. Dikgwetlho di akaretsa go tlhoka didiriswa, mafelo a a siameng le go fitlhela botlotlegi ba ka tlhokomologang talente ya gago.

Ke rata motshameko wa kgwele ya dinao. Tiragalo e ke sa e lebale ke fa Aforika Borwa e tshameka mo twenty-ten FIFA World Cup, le Simphiwe Tshabalala a thuntsha kgwele ya ntlha ya monyetla. A re ne re le mo boitumelong jo bo seng kana ka sepe.

Botlhokwa jwa go nna le mefuta ya metshameko mo dikolong ke gore e thusa go aga mmele, go ruta botswerere jwa go dira mmogo le go aga boitshepo. E tlhabolola bašwa ka go ba thibela mo bosenying, go ba ruta maitshwaro le go ba naya tsela e e itumedisang ya go itlhalosa bodutu.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gore e ikopanya le go tsamaisa papadi le go buisana le ba bapadi ba bangwe ka nako ya nnete. Fa o batla go tshameka o tlhoka intanete e e nonofileng se sepela mmogo, smartphone, tablet-e, PC, le App-e ya papadi e e siameng.

Ke motshameko wa diketo o ke godilego ke o tshameka, o rutile ke mme. Re ne re o tshameka re le batho ba ba leng babedi kgotsa ba bane, re gaisana ka lebelo la bokgoni jwa go kopa mono o seke wa latlhegelwa ke kete.

Fa ke ka nna le tšhono ya go bopa motshameko wa mo inthaneteng, nka bopa o o rutang le go itumedisa ka nako e le nngwe, sekai, motshameko wa dipotso tsa setso sa Aforika Borwa le dipuo tsa rona jaaka Setswana. Go tla thusa bana le bagolo go ithuta ka fa ba ntse ba itumela. Se se tshwanetseng go fetoga ke gore bontsi jwa metshameko ya inthanete ga e amane le matshelo a rona, e tlhokana le puo, setso le maemo a rona, gape ga e kopane thuto le boitloso sentle.

Ee, metshameko e ka thusa bašwa go lebagana, le go swabisiwa le go robega marapo ka go ruta go laola maikutlo. Go thusa go rarabolola mathata, rotloetsa boikanyego le tirisano mmogo. Go bolela dipuisano ka maikutlo, ka metshameko e e maleba ba ithuta ka botshelo ka tsela e e motlhofo le e e itumedisang.

Go botlhokwa gore bašwa ba tshameke ka gonne metshameko e ruta ka tsela e e itumedisang, e fokotsa kgatelelo ya maikutlo, e tokafatsa botsogo le boikanyego. Kwa sekolong metshameko e thusa go tokafatsa thuto, go rotloetsa tirisano mmogo go aga boitshoko, ke motheo wa kgolo ya ngwana.

Ka rugby o ithuta tirisano mmogo, o ithuta boineelo le boitshoko, tlotlo le taolo ya maikutlo. Go akanya ka leano ke papadi e e agang botshelo.

Motshameko wa tenese ya diatla o tshamekiwa ka go dirisa diatla, go kgweetsa poelo mo lephateng, e seng dikoti kgotsa ditena. O tshamekiwa mo lebala le tshwanang le la tenese, batshameki ba dirisa diatla go otla bolo, bolo e tshwanetse go fofa godimo ga letlhaka, e seka ya wela gabedi mo fatshe go letlhakoreng le lengwe. Go tlhokega batshameki ba le babedi kgotsa ba lebane go tshameka, ke papadi e e nolofatsa mmele le tirisano mmogo.